Vho makhulu vha thusa nga maanḓa kha u alusa ṅwana ngauri ndi vhathu vhane huvha hu kale vha tshi khou tshila vha vho ḓivha uri ndi zwifhio zwino itiwa kha ṅwana na uri ndi zwifhio zwine a zwo ngo tea u itiwa kha ṅwana, vha vha vho no vha na tshenzhemo khulwane ya u alusa ṅwana ndi ngazwo vha tshipiḓa tshihulwane kha u eletshedza uri ṅwana vho mme vhaswa vha nga vha alusisa hani.

Nga ha tshivenḓa, muthu o lovheliwa nga mufunwa wawe u fanela u mu lilela ubva kha miṅwaha ya rathi u swika kha ṅwaha ndi tshone tshifhinga tsho lavhelelwaho upfhi muthu o lovhelaho avhe o dzula o dzulisea hu si na zwiṅwe zwine a khou ita nga nnḓa hau lilela mufunwa wawe.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi ḓivha zwine nda kona nda dovha hafhu nda kona u zwi bika ndi tshidzimba, tshidzimba tshi bikiwa nga mavhele o sinḓiwaho na phonḓa na nḓuhu zwiṅwe ndi phuri, phuri ndi muroho une u vha u muroho wa thanga wo ṱanganyisiwa na nḓuhu dzo koḓelwaho.

Nṋe ndi tshi bika mukokoroshi ndi thoma ngau u vholomisa ndo u shela maḓi manzhi, nda u vholomisa tshifhinga tshilapfu uri u kone u vhibva, nda kona u u kadzinga nga murahu ngauri arali wo vholomisiwa tshifhinga tshilapfu u ya kona u bvisa mapfhura oṱhe ndi tshi fhedza u kadzinga nda kona u shela muthotho.

Fhethu hunzhi hune mirundu ya ima hone hu vha hu songo tsireledzea na luthihi ngauri huvha hu ḓakani hune uvha u sa ḓivhi uri hu nga bvelela mini nga tshifhinga ḓe, ngauri vhana vha eḓela hone tshiṅwe tshifhinga hu na dzi phukha, nahone hu to dzulesa dzi phukha dzi no nga dzi nowa huṅwe hu a wanala na dzi ndau huṅwe hu a wanala na mapfhene ane nga zwifhinga zwa vhusiku hedzo phukha dziavha dzi tshi kho tshimbila.

Kanzhi ha hashu bikiwa zwiḽiwa zwa sialala nga tshifhinga tsha good friday hune vhathu vhoṱhe vha vha vho vhuya kana ro tangana ri tshi khou pembelela good friday ri roṱhe.

Sa mubebi ndi nga si tendele ṅwananga a tshi ambara zwiambaro zwi no sia muvhili nnḓa ngauri na nṋe a thi ngo aluwisa zwezwo, ndi vhona u nga ri na ene ṅwana nga u tea o aluwa a tshi kho ḓivha uri a si zwavhuḓi u ambara zwiambaro zwine a si a muvhili nnḓa ngauri masiandoitwa a hone a si a vhuḓi, zwi fhedzisela zwi tshi kho kunga vhathu vha vhanna vha dzula vha murahu wawe.

Nṋe sa mubebi ndi nga mu tevhela ṅwananga a vhuya hayani, ngauri ndi soko vhona u nga ri naho arali a ngavha o tshutshudziwa nga vhaṅwe vhathu u tea u pfesesa musi arali ro dzhia tsheo ya uri ha khouya zwezwo, ngauri hu vha hu si na ndugiselo nahone tshiṅwe tshifhinga vha a wana uri sa mubebi a thi khou tama a tshi ho pfumbudziwa hanengei madakani.

Nṋe ndi vhona ungari kha mutshato zwine zwa nga ṱoḓea ndi ḓana ḽithihi ḽa zwigidi uri u khunyelele.

U ya nga ha tshivenḓa muthu o maliwaho wa mufumakadzi u fanela u ambara rokho ndapfu kana zwikete zwilapfhu zwine zwa muṱhonifhisa.

Nga ha nḓivho yanga muthu ane a fanela u fha ṅwana dzina ndi makhulu wawe vha mukalaha kana makhulu wawe vha mukegulu arali vha mukalaha vha si tsheho shangoni.

Nyimbo dzo ḓoweleaho na kale na kale kha vhavenḓa dzine dza lidziwa munyanyani ndi nyimbo dza Brenda Fassie dzi no katela luimbo lu no pfhi vuli indlela.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri zwi vha zwi zwone zwo teaho uri hu shumisiwe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi, ngauri zwi thusa uri vhana vhaṱuku vha ḓivhe kana vha kone u fhambanyisa sialala na tshikhuwa.

Khalaṅwaha ine ya shumisiwa ndi khalaṅwaha ya vhuria ngauri zwithu zwine zwavha zwi kho itwa murunduni kana mirunduni zwi vha zwi kho ṱoḓa uri hu vhe hu khou rothola.

Nga kuvhonele kwanga ndi vhona ungari mivhala ine ya vha kha miṅwenda ya vhafumakadzi huna zwine ya amba, ṱhalutshedzo dza hone kha musi dzi nga wanala kha vhathu vha kale vha no ḓivha zwavhuḓi nga ha nga ha ḓivhazwakale ya miṅwenda.

Nyambaro yo fhambanelana kule na sialala ngauri nyambaro a i na ndavha uri muthu u ambara zwiambaro zwi no ṱhonifhisa na, hu na uri sialala i lwela uri muthu a ambare zwiambaro zwine zwa mu ṱhonifhisa.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza ṅwananga uri a fhumulise zwezwo zwe a vhudziswa zwone uri zwe zwa itea mirunduni kana zwine zwa itea murunduni a zwi ambiwa ngauri na vhakale vho itisa zwezwo.

Mitshino ine ya tshiniwa nga vhasidzana vha tshivenḓa ndi domba na tshigombela na malende na tshifase, tshifase vhavha vha tshi khou tshina vha na muthu wa munna.

Nṋe dovhi ndi ḽi bika nga mashonzha kana nga mukusule, ndi dzhia mashonzha nda a vholomisa kana mukusule nda u vholomisa nda fhedza nda shela nḓuhu dovhi ḽa nga ḽa vha ḽo fhela.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngauri zwi a tsitsa tshirunzi tsha muthu nahone zwi a kungela muthu vhathu vha vhanna uri vha dzule vha nga murahu hawe.

Musi ndi tshi bika tshidzimba ndi thoma nga u shela mavhele a vhibva nyana nda shela phonḓa zwa gwagwama zwoṱhe nda kona u shela nḓuhu nga murahu dzo koḓeliwaho na dzi songo koḓeliwaho nga uri nḓuhu a dzi lengi u vhibva.

Ndi tshihumbudzi tsha munyanyani hune hu ya ṱanganedziwa nga zwiḽiwa zwo fhambananaho zwa sialala.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwi nga vha zwavhuḓi arali delele ḽa nga vha hone kha vhuṱambo ha u pembelela miṅwaha ya twendi wani, zwi tshi khou itelwa uri ngauri muthu o no khou fara twendi wani ndi muswa a ḓi humbula mvelele yawe na hune a bva hone misi yoṱhe.

Kha mvelele yanga u vha muenii wavhuḓi zwi amba muthu ane a ḓa o fara zwiḽiwa zwa sialala, a dovha hafhu a vha muenii ano ḓifara zwavhuḓi.

Fesheni i amba u naka kha vhafumakadzi fhedzi nṋe ndi vhona uri kha vhafumakadzi vhanzhi i a ita uri vha hangwe vhubvo havho.

Ndi nḓuhu dzine dza vha dzo sinḓisiwa na mavhele o sanḓiwaho na phonḓa tshiṅwe tshifhinga na mafhuri.

Zwi ṱuṱuwedza vhafumakadzi uri vha ambare nga nḓila ine ya ṱhonifhea musi vha tshi khou tevhelela mvelele yavho.

Ndi nga thoma nga maḓi, nda a dudedza ndo a shela cooking soda, nda tevhela nga u shela thanga nda kona u shela delele.

Nṋe ndi vhona u nga ri i a phumula mvelele ngauri zwiambaro zwine zwa rungiwa musalauno zwi vha zwi songo, zwi vha zwo fhambana kule na zwiambaro zwa kale ngauri zwiambaro zwa zwino a zwi na ṱhonifho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u shumisana musi hu tshi khou lugiselwa zwiḽiwa zwa sialala ngauri zwiḽiwa zwa sialala a zwo ngo leluwa u zwi bika muthu a eṱhe.

Mukusule u thomiwa nga u sheliwa nyala na maṱamaṱisi wa zwi bika sa gwegwelele wa kona u shela mukusule nga nṱha, wa shela na maḓi zwa vhibva zwoṱhe.

Ndi murero une wa ri funguvhu ḽo ri thi laiwi ḽa fhira muḓi ḽo kovhela une ndo guda khawo uri muthu arali a tshi khou laiwa u tea u tenda.

Ee zwi ṱlela zwi no nga u ambara vho sia mukombo ndi ngauri zwi vha zwi tshi khou tsitsa tshirunzi tsha mufumakadzi.

Ee muthu a tshi ṋekedza zwiḽiwa kha vhathu vhahulwane u tea u losha, a zwi ṋekedza o losha fhasi.

Ndi nga vha ṱuṱuwedza nga u vha vhudza uri hu ḓo vha hu na zwiḽiwa zwa sialala kana na zwithu zwinzhi zwine vha nga takalela u zwi vhona.

Nṋe ndi funa u lugisa zwiḽiwa nga zwishumiswa zwa musalauno ngauri zwi a leludza naho dzi geḓela dza mililo na gese naho zwi tshi thusa musi hu si na muḓagasi.

Hune nda dzula hone u ṱanganedza vhaeni zwi funziwa nga uri musi mueni a tshi swika ri a losha fhasi ra thoma nga u mu lumelisa.

Nṋe ndi vhona zwi songo khakhea ngauri muthu u vha a tshi khou lingedza u ṱanganyisa fesheni ya kale na ntswa.

Ndi mme anga, mme anga vha dzulela u bika tshidzimba na madovhi zwine nda zwi funesa.

Kha muṱa wa hashu zwiambaro zwa sialala zwi fhirisiwa nga zwifhinga zwine ha vha hu na mishumo ya sialala ya u fana na u maliwa ha muthu.

Ndi tshiṱori tsha uri nṋe ndi muvenḓa mubikwa na ive ḽa vhibva muvenḓa a sala.

Nyambo dze nda ḓowela u dzi ṱanganyisa ndi Tshivenḓa na Tshipedi ngauri ndo tshilesa na vhathu vhane vha vha vha vhapedi ngeno nṋe ndi muvenḓa.

Kanzhi kanzhi ndi ḓi pfha ndo takala ngauri zwiḽiwa zwa sialala zwi a ḓifha nahone zwi vha zwi tshi khou humbudza hayani.

Zwiambaro zwine zwi vho ambareswa minyanyani kha vhupo hahashu, zwa zwino ndi zwiambaro zwadzi fesheni dza zwino fhedzi kha tshi kale hovha hutshi ambareswa miṅwenda.

Nṋe ndi vhona vhaswa vha zwino vha sa ambari nga nḓila ine ya ṱhonifhisa, ngauri vha ambara zwiambaro zwine zwi a sia mikombo kana zwi a sia zwiṅwe zwipiḓa zwa muvhili zwi tshi khou vhonala.

Ndi zwiambaro zwine zwavha zwa sialala, ndi zwone zwine arali zwo ambariwa nga vhathu vha vhanna zwi avha nau ṱhonifhisa zwa dovha zwa vhafha tshirunzi.

Kuambarele kwa vhafumakadzi kwa zwino ndi ku ambarele kune kwa tshimbilela na feshini, zwikete zwivha zwo ḓalesa dzi vuḽa dzine dza sumbedza zwirumbi zwiṅwe zwikhipha zwivha zwo zwo galela zwi tshi khou sia mikombo kana dzi thumbu, zwine zwa khou ṱuṱuwedza tshanduko ndi social media. Ngauri vhathu vha khou vhonesa zwithu zwo ambariwa kha social media nga vhaimbi vhane vha vha vha tshi khou imba vha vhona zwo luga, zwi khou shanduka ubva murahu ngauri ubva murahu hovha hu tshi ambariwa zwavhuḓi zwikete zwilapfhu nadzi rokho ndapfhu.

Arali mubebi a lovha a sia vhana vha tshe vhaṱuku, nṋe ndi vhona ungari makhulu wa havho vhana ndi ene ane a tea uvha a tea uvha dzhia avha ṱhogomela, ngauri ndi ene ane a ḓovha ṱhogomela nga lufuno a sa gunguli asa vha tambudzi.

Maitele ane a itiwa miṱani ndi uri, mufumakadzi uḓo dzula nḓuni a khurumela maḓuvha u swikela hu tshi itiwa mbulungo.

Nṋe ndi vhona ungari mufumakadzi o lovhelwaho, anga thusiwa kana anga tikedziwa ngau fhiwa mishumo ine ya ḓovha i khou muita uri asi humbule nga ha munna wawe.

Mufumakadzi o lovhelwaho nga munna hango fanela u tshimbila na vhaṅwe vhanna musi munna wawe a tshi kha ḓi tou bva u lovha, ngauri uvha a tshi khou tsitsa tshirunzi tsha munna wawe o musiaho.

Nṋe ndi vhona ungari mufumakadzi utea u dzula ṅwaha woṱhe, asathu thoma u funana na muṅwe nga murahu ha musi o lovheliwa.

Mufumakadzi ane a kha ḓi tobva u lovheliwa nga munna, utea u ambara nga nḓila yau ṱhonifhisa nga Tshivenḓa utea u dzula o ambara zwiambaro zwitsu, u sumbedza uri u khou lila.

Vhurereli vhune nṋe nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi konanye naho, ndi vhurereli ha tshikriste ngauri ndi vhone vhune nṋe nda tenda khaho.

Mishumo ine ya tea u shumiwa nga vhana miṱani, ndi mishumo i nonga u ṱanzwiwa dzi phuleithi nau kiḽina kana u koropa dzi nnḓu.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uto uri mishumo ndi ya vhafumakadzi, na vhanna ndi vhona vha tshi fanela uḓi dzhenisa kha mishumo ya hayani.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi u vhona uri vhana na mme avho vho dzula fhethu ho tsireledzeaho, zwi amba arali huna ḓaka vha tea uita nga nḓila dzoṱhe uri vha ḽi bvise.

Mushumo wa mme hayani ndi u vhona uri vhana vho bikeliwa na khotsi avho avha khou fa nga nḓala, nau ṱhogomela muḓi.

Nṋe ndo hula ndi tshi tenda kha uri vhanna na vhafumakadzi vha ya eḓana nga vhuimo, kha tshitshavha na hayani nga mishumo.

Musi muthu a tshi khou phasa, hu tevheliwa makhadzi wa lushaka ha dzhiiwa fola na halwa, ndi zwone zwine zwa shumisiwa.

Vhaswa vha wana nḓivho ya uri mufumakadzi utea u ambara nga nḓila yavhuḓi, ine musi a tshitshavhani iya muṱhonifhisa.